Kuyobasiza kakhulu ukuthi babe nezwi, futhi bagqugquzele abanye abantu ngendlela e-right noma embi. Indlela yokuxhumana iyasiza kakhulu kwezombusazwe kanye nokugqugquzela umphakathi ukuthi imeseji ikhone ukufinyelela kubantu ngendlela esheshayo.

Ngingarikhwesta kubalaleli ukuthi basende izingoma abazithandayo noma basho izingoma abazithandayo khona ngizoy'dlala emsakazweni. Abalaleli ngiyazi ukuthi abanayo i-taste efanayo ku-music so, izingoma zizohluka kanjalo ngama-genre ukuze bekhone ukulalela izingoma abazifunayo ngaleso sikhathi.

Ngingakujabulela ukuthi sonke sizinikele kule phrojekthi, sizikhandle. Engingakuthanda ukuthi sikwenze ukuthi, ngesikhathi sokuthi senze iphrojekthi singalibali amafoni, ngicela amafoni singawusebenzisi ngale sikhathi sokuthi sikhande iphrojekthi, ngoba le nto le ibalulekile kunokuthi sibe sibhizi nezinkundla zokuxhumana, ngabe siyalekelelana khona sizoqeda iphrojekthi. Ngicela ukuthi senze kanjalo.

Ngingagxila kakhulu ekutheni umculo engiwudlalayo uyakhuthaza futhi nabantu abalalela umsakazo, iy'ngoma lezi abay'thandayo ngiyay'dlala ngenza sure ukuthi iy'ngoma lezo ngiyay'rikhwesta kubo, bay'sende bese ngiyay'dlala emsakazweni wami. Ngidlale ney'ngoma ey'khuthazayo emphakathini.

Imisakazo iyasebenzisa amaqhinga okuthi idlale imiculo. Lokho kubasiza kakhulu abantu ngoba iyabaphromotha ukuthi umculo wabo waziwa abantu abaningi, futhi ifake nabantu bendawo emphakathini ukuthi bekhone ukusenda iy'ngoma zabo bese bay'dlala kumsakazo. Lokho kubasiza kakhulu abantu bendawo ukuthi babe nempumelelo futhi izingoma zabo zaziwe emphakathini.

Ngingasebenzisa ukuthi i-page lami ngiphoste lapho ngezinto ey'ngakhuthaza umphakathi, futhi nawo ngibayekele abantu babe novo lwabo ukuthi yini esingayenza emphakathini ukuze sikhiphe intsha ibhizi, futhi ingay'bandakanyi ney'dakamizwa. Lokho kungasiza kakhulu ukuthi nabo bekhone ukuthi bafake uvo labo, bese senza okuthile okungasiza intsha ukuthi iy'khiphe bhizi ikhuthazeke futhi.

Kuningi kabi osekushintshile kuwo la ma-smartphone esiwasebenzisayo. Izinto ey'ningi sesiyakhona ukuy'thola kalula. Siyakhona ukusesha kuma-inthanethi ngezinto ekumele siy'dinge noma ngamaphephandaba siyakhona ukusesha kwi-inthanethi, futhi ney'ndaba siyakhona ukuthi siy'thole kalula. Asisadingi ama-radio, uma sifuna ukulalela iy'ndaba siyakhona ukulalela emafonini ethu, futhi siyakhona ukuthi sikhokhe, sibuke naku-YouTube, sikhokhele u-YouTube. Sibuke namagemu lapha noma ibhola, sikhona ukulibuka efonini. Asisakhoni ukuthi sidlale ku-TV, siyakhona ukubuka la eduze. Ziningi kabi izinto esey'thuthukile ngala ma-smartphone emanjemanje.

Ngingadlala iy'ngoma zesimanjemanje abay'biza ngokuthi ipiyano, ngoba wonke umuntu uyazithanda lezo ngoma lezo, futhi abantu kulula ukuthi badanse ngazo esikhathini samanje uma befuna ukudansa yizo lezo izingoma ezi-right for umdanso.

Singasebenzisa iy'nkundla zokuxhumana ey'njengo-WhatsApp, ngoba leyo ndlela leyo ayibizi kangako. Kulula futhi ukuthi sitholane lapho ngama-messages as long as umuntu enalo idatha lokuthi akhonekthe ku-inthanethi, ngoba ama-calls ayadla kakhulu futhi uma umuntu ezoba ezweni langaphandle. Nginga-suggest-a ukuthi sisebenzise izinkundla ezichuma xhumana ey'njengo-WhatsApp no-Facebook.

Amathrendi amanje alula kabi ukuthi afinyelele kubo bonke abantu, ngoba ey'nkundleni zokuxhumana wonke umuntu esikhathini samanje ukhona ey'nkundleni zokuxhumana. Ngaleyo ndlela leyo abantu bayakhona ukusizakala ngokuthi bashere i-information ebalulekile kakhulu, futhi ikhone ukufinyelela kubantu abaningi, ngesikhathi esisodwa. Lokho kusiza kakhulu, akufani ney'khathi zakudala ukuthi abantu kumele beze bethenge amaphepha ukuze bethole i-information, kanye nezindaba ezibalulekile ezenzekayo ezweni.

Lokho kungaba nomthelela omubi embonini ezothola, ngoba kuzokwenza ukuthi ingasakhoni ukukhangisa ngoba i-social media inayo i-influence eningi ebantwini, futhi kungaba nomthelela omuhle ezinkundleni zokuxhumana ngoba kuzokhona ukuthi kufinyelele kubantu abaningi, futhi bazokhona nokuthi bayi-support-e leyo nkampani ngemikhiqizo yayo.